Wi-Fi lekeisheneng e thusitse batho ba bangata hobane theko tsa sellothakeng, theko tsa sellothakeng di ya tura, di tura haholo hobane le batho ba dikgwebo ba sokola hobane, ho tlamehile kgafetsa le kgafetsa a dula a reke data. Empa since ho kentse di-Wi-Fi, batho ba phela ha monate hobane o e patala ha nngwe ka kgwedi, empa o kgona ho etsa tsohle tseo o batlang ho di etsa. Haholoholo e thusa le bana ba na ba sekolo ka di-assignment-e le, diphapang tse ba di fuwang tsa hore ba research-e sekolong. Ho ya ka nna Wi-Fi ke yona e bohlokwa haholo.

Nna Wi-Fi, e leng haufi ya mahala ke leborari moo ho nang le dibuka re bapallang teng. Nna le hape ke e sebedisetsa hona mosebetsi wa sekolo hobane nako e ngata ha ke na tjhelete ya hore ke, ke sebedise, ke reke data ya sellamoyeng. So, ke bona ho le betere mpe ke ye leborari. Ke kgone ho ithusa moo ka mosebetsi wa sekolo hona Wi-Fi ye ya mahala. Ke ka hoo ke reng e bohlokwa haholo setjhabeng.

Nka ba hlalosetsa ka hore router le Wi-Fi di bohlokwa haholo hobane router, ke yona e etsang hore ba ba e na le data ya hore ba kgone ho bua le nna le ha ke lo hole. Nka ba hlalosetsa hore ha ba light-a router, ho tlametse sellathekeng sa bona ba light-e Wi-Fi-ya mme ba connect-e. Ha e le jwalo, internet-e e tla be se e le founung ya bona. Le ha ebeng ba batle ho bua le nna ha ba light-ile router le Wi-Fi, ke sellathekeng sa bona. Ke moo ba tlo kgonang ho bua le nna. Ke moo ba tla kgona le hore ba shebelle dintho tse ba batlang ho di shebella, sellathekeng sa bona.

Jooo ntate wa ka, ke kopa tshwarelo. Ke kopa tshwarelo hore ke romelletse molaetsa ona ho wena . Ke pepetile number tsa hao.

Hona jwale nkare eya nkare aa, hobane ho na le ntho tse ngolwang tse e leng nnete. Ke ka dikoranta ha di bua hore banna ba ba win-nne di-tournament-e. Ba ile kae kae, ba celebrata. Le hape nkare ke maka hobane neng neng tsona dikoranta di bua maka di sa tsebe nnete. Ba bua ho ya ka mokgwa o ba bonang ka teng mme ba sa botse monga ditaba hore nnete ke efe na.

E, ke nnete, ha o le haufi le di-Wi-Fi ho hlaha tse ngata di di di-Wi-Fi. Empa nna ke kile ka elellwa ke motho a le mong. O la ka nkelelliswa hore Wi-Fi e nepahetseng ke efeng. Mme a be a mpha le password-e ya teng, ka lokela password ya teng, mme ya sebetsa.

Nna ho ya ka nna ke boloka batho ba na na ba di-sales. Ba ratang ho founela hore o win-ne voucher ya koloi kapa bana ba di-scammer-a, ba re hore ho na le delivery e tlang ho wena, mme o tlametse o lefe mashome a le metso e, e mehlano hore ba kgone ho tlisa pakana ya hao ho wena. Ke tsona di call-o tse ke di block-ang tseo.

Ke tlo kgetha dipina tsa marato . Lebaka la hore ke tlo kgetha dipina tsa marato, ke lebaka la hore e tla be e le lenyalo la ka mme hape re tla be re keteka lerato la rona le lenyalo la rona. Jwanong re tlametse ho bapalwe mmino o monate wa marato.